Ucwangciso eziluncedo zokugcina umvuzo ngexesha lomhlala phantsi, ukusebenzisa iimfumba zemali zomhlalaphantsi ngobulumko. Umzekelo, ukuthatha imali kancinci ukuze imali ihlale ixesha elide, kubalulekile ukuba ungayikhuphi kakhulu ngexesha nye. Utyalomali oluqhubayo, umzekelo, utyalomali kwiimarike zezabelo nezibambiso. Ukuqhuba ishishini elincinci, imisebenzi yesiqingatha xesha, umzekelo, ukufundisa okanye ukubhala kwakunye nokunciphisa iindleko zakho ngobulumko.

Njengamfundi ongakhange akulungele ukufumana inkxasomali kuNSFAS ndiza kukhangela ezinye iindlela zoncedo mali ngokuba ndifake izicelo kwezinye izibonelelo zemfundo. Ukucela uncedo kwicandelo lezemali ledyunivesithi, ukufuna umsebenzi wesikhashana ngokuba ndisebenze phakathi nangaphandle kwidyunivesithi. Ukucwangcisa iindleko ngobulumko, ukuhlala endlwini efikelelekayo, ukucinga ngokuthatha unyaka wokuphumla nokunxibelelana nosapho lwam nabantu ukuba bandincede.

Ndiza kumchazela ukuba le nkampani ibonakala ngathi isebenza njengenkqubo ye-pyramid scheme. Umzekelo, imali ayiveli kwimveliso ethile, xa abantu abatsha bangasafaki imali inkqubo iyawa. Ubuqhetseba kwaye akusoloko abantu bephumelela, ezi nkqubo zidla ngokushiya uninzi lwabantu luphulukene nemali ingakumbi xa sele kunzima ukufumana abantu abatsha abaza kujoyina. Ingakhokhelela ekulimaleni kwemali nobudlelwane babantu. Izihlobo nabahlobo banokuphulukana nokuthembana kuba kunokubonakala ngathi umntu omsebenzisela imali kule nkqubo uwayame kubo ukuze afumane inzuzo yakhe.

Ukuba ndenza uphando ngeendidi zee-medical aid ndingathatha ezi zinto ingqalelo, iindidi zeeplani kunye nezibonelelo. Umzekelo, ndingajonga ukuba inkampani inikezela ngeeplani ezahlukeneyo ezifanelekileyo kwiimfuno zam. Iindleko kunye nee-premiums ngokuqwalasela imali endiza kuyihlawula nyanga zonke. Umda wokugubungela ukuba zikhona na ezinye na izithintelo kwizibhedlele okanye oogqirha othintelweyo, ukufumana kwendawo kunye noogqirha, imbali yenkampani kunye nokuthembeka kwayo.

Ewe ibalulekile into yokuba indlu ijonge kweliphi icala kwaye izizathu ziyahluka ngokuxhomekeke kwizinto ezinjengemozulu, ukukhanya kwelanga kunye nendlela oza kuyisebenzisa ngayo indlu. Izinto endinokuzithathela ingqalelo xa ndikhetha ikhaya elikumila lwendlela, ukukhanya kwelanga kunye nogqithiselo lobushushu, ukhuseleko kunye nendawo ephandle, ukusebenza kakuhle kwendlu, igalelo kwimali yezombi, ubufihlo kunye nendlela indawo ephandle ebukeka ngayo.